A ndzi titwa a ndzi ta titwa ndzi vavisekile swinene hikuva leswi a swi ta vula leswaku ndzi ta lahlekela hi ntirho lowu ndzi wu rhandzaka naswona mitirho eka masiku lawa ya kala a swi ta ndzi endla ndzi vilela leswaku mina se ndzi ta ya tirha kwini sweswi.

Ndzi nga vula leswaku a hi mahungu hinkwawo lawa va faneleke ku wa tekela enhlokweni naswona mahungu man'wana lama langutekaka ingaku i ya nkoka va fanele ku sungula va ma lavisisa eka tindhawu kumbe ti-source leti faneleke ku va va pfumela swa ku hi wona kumbe a hi wona.

A ndzi ta tsala mahungu lawa ya fambisanaka swinene na community yeleyo naswona a ndzi ta tsala mahungu lawa ya nga na ntiyiso swinene.

Munhu u fanele a va na selulafoni leyi nga na inthanete ivi a va na data leyi nga ta ni kota ku n'wi pfuna ku va a nghena eka inthanete a lava leswi a lavaka swona kumbe a endla vulavisisi bya vutshunguri bya le kule hi ku tirhisa selulafoni ya yena.

Ku va na Wi-Fi ekaya swa pfuna swinene ngopfungopfu loko ku ri na vana va xikolo hikuva ku na ku tirhisa YouTube laha va hlamuselaka topic swinene loko n'wana a nga swi twisisi leswi mudyondzisi wa yena a nga n'wi dyondzisa exikolweni a nga nghena eka YouTube laha a nga ta fika a kuma vuxokoxoko hi vuenti.

Hi ku tiva ka mina loko swiambalo swi ze swi tshama tin'hweti tinharhu a swa ha pfumeleriwi ku va swi swi tlherisiwa exitolo.

Mina ndzi tsakela vuyimbeleri lebyi hanyaka.

Vanhu vo tala lava a va yi yingisela swiyanimoya a va ha yingiseli sweswi va tshamela ku vona tiphodikhasti va yingisela tiphodikhasti ntsena.

Swi vangiwa hikuva vanhu vo tala va lava tifoni naswona tifoni to tala ta hambana hi ku ya hi thekinoloji ya tona tin'wani ti nyika thekinoloji leyikulu ku tlula tin'wani naswona ti ti nxavo wa tona wu nge ringani hikokwalaho ka sweswo.

Loko munhu a teka xiboho xo hangalasa mahungu lawa hoxekeke ehandle ko kuma ntiyiso wa wona na vulavisisi naswona mavunwa lawa ya mavunwa mahungu ya mavunwa va nga ma tsala eka social media va ma poster kunene swi olovile swinene.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku vuyimbeleri a byi vi na dyondzo swinene ku nga vi vuyimbeleri byo pfumala dyondzo hikuva vanhu vo tala va dyondza hi ku yingisela.

Ina, hikuva hi xitalo xa vona swi va onhela vito na tiburende ta vona mahungu lawa ya kalaka ya nga ri ntiyiso ya onha swinene naswona a va nge khomeki kahle tanihi hi vanhu na vona.

Hikuva tikhampani to tala ti endla tiselulafoni to hambana naswona tiselulafoni ta tikhampani leti ta hambana hi inthanete hi matirhiselo ya tona na hi malangutelo ya tona na hi quality ya tona so naswona minxavo ya tona yi nge ringani swo boha yi hambana.

Tipulatifomo ta tifilimu ta le ka mavonakule ti endla leswaku vanhu lava endlaka tifilimi leti endliwaka eka tiholo ta mitlangu va va na nkucetelo swinene va hlohleteriwa swinene leswaku na vona va koka masokisi na vona naswona tipulatifomo leti endliwaka tifilimi leti endliwaka eka tiholo ta mitlangu ti dyondza swinene eka vanhu lava endlaka tifilimu ta le ka mavonakule.

Ina, hikuva i vanhu vo tala lava kotaka ku kuma risimu rero hi nkarhi walowo a swi fani no sungula u ya xava hikuva a hi vanhu hinkwavo lava nga kotaka ku ya xava hi nkarhi wolowo.

Ndza tsaka swinene hikuva riqingho ra le nyongeni i ra nkoka eka munhu ngopfungopfu eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona hikuva xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka u fanele ku xi endla hi riqingho kumbe ku xi endla u ri na riqingho ra le nyongeni.

Ndzi nga dzikisa mianakanyo ya mina swinene eka tinhlokomhaka to fana na tanihi matshamelo ya hina vuhlayiseki bya hina na ku hlupheka ka vaaki va hina hikuva hi hlayisekile swinene laha mugangeni wa ka hina kambe hi pfumala swo tala hi pfumala mati naswona ku va ndzi dzikisa eka nhlokomhaka leyi ndzi ta va ndzi ringeta ku kombisa ku ku karhateka ka hina na ku va ndzi kombela ku pfuniwa hi vanhu kumbe hi ti-organisation leti nga ta hlaya magazini wa mina.

Tinsimu ta masiku lawa a ka ha ri hinkwato leti nga na dyondzo ku fana na ta khale to tala tinsimu ta masiku lawa ko va tinsimu leti nga endleriwa ku va ku ciniwa na ku va ku tsakiwa ntsena.

Mbuyelo wo va munhu a ti chelela DSTV kaya ra kaya ra yena hileswaku DSTV yi ta n'wi nyika switori na mahungu kumbe mitlangu yo basa swinene ya quality naswona yi endla leswaku munhu a kota ku vona swilo swo tala ku tlula loyi a pfumalaka DSTV.

A ndzi ta titwa ndzi vavisekile swinene hikuva leswi a swi ta ndzi onhela vito ra mina kumbe burendi ya mina naswona vanhu ndza swi tiva a va nga ha ta ndzi languta hi ndlela ya kahle leswi a swi ta onha bindzu ra mina kumbe leswi ndzi swi endlaka leswi ndzi swi ndzi dumiseke.

Xiyanimoya xa tiko xi nga ndzi pfuna hi ku hangalasa hungu ra xiyimo xa mina leswaku ndzi tshweriwe hi yindlu naswona ndzi kombela ku pfuniwa hi lava nga ta swi kota ku ndzi pfuna hi swin'wana na swin'wani leswi va nga ta kota ku nyikela ha swona ku antswisa xiyimo xa mina.

Ndzi rhandza nqambi ya Thomas Chauke ivi ndzi rhandza nghoma liya yo onge a hi mina hikuva yi kombisa leswaku xiyimo xa munhu xa cinca evuton'wini i nga velekiwa i tlhela i kula i nga ri na nchumu kambe loko se i kurile i kuma leswi i swi lavaku u fikelela leswi u swi lavaka.

Mhaka yo rhumela mali hi ku tirhisa epe yi olovisa no antswisa swinene hikuva wu munhu u kota ku rhumela mali eka munhu wun'wani hi xihatla a lo tshama kwala a nga kona a swi bohi a khandziya a ya edorobeni kumbe a vuya eburanci ku endla ku rhumela mali eka munhu wun'wani.

Hi nga seketela hikuva hi xava tifilimi leti ti nga na ntiyiso hi nga xavi tifilimu ta vuxisi naswona hi nga seketela hi ku va hi pfuna vaendli va tifilimi lava ku va va kota ku nghena emaketeni no xavisa tifilimi ta vona.

Ndzi vona ntsengo wo hakela DSTV wu fanerile hikuva vanhu vo tala va kota ku wu fikelela naswona ti-package letiya ta hambanahambana hi ku ya hi ku wena u kota ku hakela mali muni kumbe u ta kota ku hakela mali muni naswona swi ya na hi ku wena u lava ku vona yini.

Ndzi tshame ndzi tirhisa riqingho ro tlhavetela ivi ndzi vuya ndzi tirhisa riqingho lero touch-a kunene.

Hikuva data i ya nkoka swinene eka selulafoni tifoni tin'wani a ti swi koti no tirha ehandle ka data naswona data hi yona leyi endlaka leswaku hi kota ku fikelela no endla swilo etiqinghweni ta hina.

Hikuva vaphakeri a va xavisi hi ku fana naswona a va ringani naswona vona a va lavi ku dlaya van'wani a va lavi ku dlaya vanhu hikuva hakerisa mintsengo leyo tala kasi van'wanyani va lava ku dlaya vanhu hi ku va hakerisa mintsengo leyo tala.

Ndzi nga khensa swinene ndzi tlhela ndzi vula leswaku hi na vutomi bya hina byi ta olova kusukela namuntlha hikuva hi ta kota ku endla hinkwaswo leswi hi swi lavaka hi ta kota no kuma timhaka hi vuenti eka inthanete hi ku search-a search-a no hangalasa mahungu lamanene hi ta kota no languta hinkwaswo leswi endlekaka hi matlhelo hinkwawo ya misava.

Hikuva data yi nge tshami yi xavisiwa hi mintsengo yaleyo minkarhi hinkwayo minkarhi yin'wani yi ta tlakuka minkarhi yin'wani yi ta ehla swi ta ya hi ku wena i na data hi nkarhi walowo kumbe njhani loko u xava data wa ha ri na data nkarhi wun'wani wa xava hi mintsengo ya le hansi kambe loko u xava data hikuva se ri herile wa nkarhi wun'wanyani va ku xavisela hi mintsengo ya le henhla hikuva u va u ri lava swa xihatla.

Ku va data yi durha swi nga endla leswaku vachudeni van'wani va nga koti ku yi fikelela ku yi xava va tlhela va nga koti ku kuma information leyi va yi lavaka eka inthanete hikokwalaho ko pfumala data na mali yo xava data.

Ndzi tshame ndzi languta series ya Money Heist laha a va kombisa leswaku mali yi yivisiwa ku yini laha mali a yi endliwa kona khale series leyi vakhamba a va hlasele laha a ku ri museum-u ya khale laha a ku endliwa mali kona ivi vona va fika va ti endlela mali ya vona kona.

E-e hikuva tindzimi tin'wani a ti kona naswona u nge pfuki u u ti twile eka tifilimi kumbe eka minongonoko yin'wani eka tithelevhixini tindzimi to tanihi Xitsonga ti kala swinene ku hava na xitori xa Xitsonga eka mavonakule.

Ina ku yimbelela i ku phofula hikuva tinqambi to tala ti yimbelela hi swiyimo leswi humeleleke swiyimo swa ntiyiso evuton'wini laha hi kotaka no dyondza eka tinsimu ta vona.

Ina, u nga yi tirhisa VPN leyi nga na vukorhokeri bya ku khuluka ntsena loko yi pfumeleriwa naswona yi va yi hlayisekile swinene.

U fanele ku xava yin'wani data ya wena kumbe u endla xikoloto xa data ku va u kota ku tirhisa data nakambe.

Ina, maphephahungu ma fanele ma ya emahlweni ma kandziyisa hikuva vanhu va lavaya vantsongo va ma lavaka va ta kota ku ma kuma naswona va vanhu lava va fanele ku kuma maphepha hi minkarhi hinkwayo hambiswiritano swi nga ha endla leswaku eka siku rin'wani ku va na vanhu vo tala lava lavaka maphephahungu.

Ti-journalist hi xitalo ta xona ti endzela ndhawu ya laha mhangu yi nga kona ivi va fika va teka hungu va tlhela va endla vulavisisi leswaku va tiyisisa hungu ra vona.

Leswi swi endlile leswaku ti-journalist ti nga ha vi na ntirho naswona ti-journalist ti le ka nxungeto leswaku ti nga ha lahlekela hi mintirho hikuva a va ha koti ku fikelela vanhu vo tala naswona vanhu vo tala a va ha landzelerisi vukandziyisi bya maphepha.

Ina, loko u nga lavi data ya wena yi hatla yi hela u fanele ku yimanyana u hunguta na matirhiselo ya data ya wena leswaku yi ku fikelerisa nkarhi wo leha.

Ina, ndzi vona swi fanerile ku va eka Wi-Fi ya mani na mani vanhu va vekeriwa mpimo wo karhi hikuva leswi swi ta endla leswaku data ya kona yi teka nkarhi wo leha ya ha ri kona naswona leswi swi ta endla leswaku ku va na ku sivelana leswaku vanhu vo tala na vona va ta kota ku kuma ku tirhisa data.

Ku tirhisa xidigitali i swa nkoka swinene hikuva leswi swa olovisa naswona leswi swi endla leswaku hi kuma mahungu hi xitalo hi tlhela hi kota na ku endla vulavisisi hi xitalo endzhaku ko xaniseka kumbe ku kayakaya.

U nga swi vona hikuva swi kandziyisiwile naswona swi va swi endliwile leswi vuriwaka verification leswi verify-iweke naswona leswi register-iweke naswona swi va swi tiyisisa leswaku swona swi endlile kwini kulavisisi.

Ku pfaleriwa ka data swi katsa nxavo wa le henhla wa data naswona leswi swi katsa ku va hi xava ti data to durha kambe tona ti va ti ri ehansi swinene.

Mina rungula ro hava ntiyiso a ndzi ri tekeli enhlokweni hikuva leswi swi nga endla leswaku na mina ndzi languteka tanihi munhu wa mavunwa loko ndzi hundzisela rungula rero emahlweni.

Ndzi nga n'wi hlamusela n'wana wa mina leswaku ku va ndzi n'wi ndzi n'wi xavela riqingho a swi vuli leswaku ndzi lava leswaku a rivala hi swa tidyondzo ta yena naswona ndzi nga n'wi hlamusela leswaku a ri tirhisisa ku yini a ri tirhisa hi ndlela yihi naswona a ri tirhisa ku endla yini riqingho ra yena kambe loko a nga endli swona ndzi ta teka riqingho leriya leswaku a ta kota ku tshama a nga ri na riqingho.

Ndzi nga hlamusela malume leswaku ku xava data swi olovile swinene kambe swi ya hi netiweke wa kona naswona ku na ti-app-e ta kona netiweke wun'wana ni wun'wani wu na app ya kona laha wu xavisaka kona data u nghena kona ivi u languta data ya ntsengo lowu u lavaka wona na nxavo wa kona ivi i xava airtime kumbe ku tirhisa khadi ra le bangi ku xava data leri u lavaka rona.

Ina, ndzi nga wu lava hikuva leswi swi ta olovisa swinene na ku endla leswaku mitirho ya mina yi hatla yi hela ehandle ka ku nonoka.

Leswi swi ta endla leswaku loko vanhu va karhi va tirhisa layiburari kumbe ku hlaya tibuku loko va lava yin'wani information va kota ku hatla va nghena va yi kuma eka inthanete naswona leswi swi ta endla leswaku loko marito yan'wani va nga va ya va nga matwisisi va kota ku nghena eka inthanete va ma hlaya ku olovisa dyondzo.

Maphephahungu lama kandziyisiweke ya nga endla leswaku vanhu va kota ku hlaya swo tala hi ndhawu yaleyo hi nkarhi wu tsanana naswona leswi swi nga endla leswaku vanhu lava va hatla va kuma na vukorhokeri loko va va va tsalile hi swivilelo swa vona.